Ke nagana gore ke tlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ka goreletsa batho go batla tiro, go batla tshedimosetso, go romela dikopo le go dira interview ka inthanete go tlhoka data e e kwa godimo. Mme fa e turang go nna bothata, go botlhokwa gore batho ba kgone go dirisa data ka botlhale le ka ditsela tse di theilweng mo .

Ke dirisa data ka inthanete le go dirisa mafaratlhatlha. Ke reka data e e tshwanetseng ka kgwedi gore e se ke ya fela ka bonako. Ke tlhopha e e botoka ka ntlha ya gore e feta mo go tse dingwe ka tshegetso le boiketlo mo tirong ya letsatsi le letsatsi.

Mo kgweding e e fetileng ke rekile data e e lekanyeditsweng ka five gig, mme ke e dirisitse mo dikgweding tsotlhe tsa kgwedi. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele bogolo jwa data, lebelo la go dirisa le gore e tla kgona go tshegetsa ditsela tse o di ratang jaaka WhatsApp, social media kgotsa go batla tshedimosetso. Go botlhokwa go tlhopha data e e botoka ka boleng le tshegetso.

Ke nagana gore data ya five go fitlhela go ten gig e ka nna e itumedisa mo kgweding yotlhe. Go ikaelela ka gore o dira eng ka yona. Ke e dirisa go batla tshedimosetso, go romela melaetsa le go dirisa social media. Ke rata gore e tsene mo tshimololong ya kgwedi gore ke kgone go e dirisa ka botlalo go fitlha bofelo jwa kgwedi.

Ke nagana gore thekenoloji ya five gig e tla fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ka mogala ka go oketsa lebelo la internet ka potlako, ebile e sa tsaya nako. Madirelo a a tla tswelang mosola thata ke go tsamaisa video go dira tshebeletso tsa online le go romela data ka potlako. Ditšhono tse dišwa tse di ka tlhagang ke jaaka go kgona go dira mesebetsi ya botshelo jwa letsatsi le letsatsi le ya tiro ka didiriswa tsa mobile ka bonako.

Ke ka re tsala ya me fa o batla go tsena ka mafaratlhatlha o tshwanetse go reka data ya mobile data, e tsengwa mo mogaleng ka go dira top-up kgotsa go reka plan-e ya data go tswa ka mobile operator. Fa e tsene o ka dirisa WhatsApp, social media le go romela melaetsa go tlhaeletsana le ditsala le ba losika. Ke botlhokwa go lebelela gore data e kgotsofatse tiriso eo e batlang pele o e reka.